Hi mavonelo ya mina Wi-Fi yi kahle swinene hikuva yona yi vona yi chipile le ka minxavo wa le hansi rona data ra durha yi le ka minxavo wa ene xin'wana xa ko loko ho xava data swi ta endla swa ku n'hweti ni n'hweti u xava data hi ku durha ka rona kambe Wi-Fi u nga xava kan'we u nakona futhi u nga swi kota ku connect-a vanhu vo tala hi yona Wi-Fi Wi-Fi i yinene ngopfu.

Hi mavonelo ya mina nxavo wa data a wu nge pfuki wu hungutekile hikuva va vona swa ku e data masiku lawa ra laveka evuton'wini xilo swo tala ni vulavula ni tirhisa rona data swilo swo tala swi lava data se va swi tiva leswaku vanhu va ku tala va ri lava e data hi yo mhaka va tshama va tatisa ti-price va swi tiva leswaku vanhu va ta swi lava ku xava.

Kambe kona eku xaveni ka data hi ntalo byi kona vubihi naswona leswinene swi kona rona data loko ri ri ko ra swi kota ku dya nkarhi wa muchudeni hikuva a data ra swi kota ku endla swilo swo tala swin'wani leswi endliwaka hi data a hi swona swa ku fambisana ni swa xikolo kambe na rona data ri na byona vunene hikuva wa swi kota ku gula swilo swa xikolo naswona kambe swa koteka swa ku munhu a kota ku dyondza online a tirhisa rona data se hi swona swilo leswi nga kona ka mhaka ya data.

Netiweke yo fana na yona Telkom hi yona netiweke yo antswa loko hi ta timhakeni to xava data hikuva ka yona network leyi wa swi kota ku kuma data hi nxavo wa le hansi swinene hayi ku fana ni letin'wani tona e nxavo wa data ti le henhle a ti fani na tona network leyi ya Telkom kambe na yona yi na swiphiqo swo karhi hikuva ka tindhawu to tala a yi koti eku ku choka data leriya yi khoma network ya hlupha yo chuza tona tindhawu.

Kambe mina loko swi ta ka mhaka yo xava rona e data ni kumeke ni chuze yona network ya Vodacom netiweki ya Vodacom ni yi chuze hi xikongomelo xa leswaku hambi no va kwini na kwini e netiweke yi tirha kahle hambileswi rona data ra kona a ri fani na rona ra Telkom hi nxavo wa le hansi mara yona loko hi ta ka timhaka ta network ya swi kota ku tirheka swinene yi tirheka ka tindhawu to tala a yi chuzachuzi ya swi kota ku tirheka network ya Vodacom.

Loko a vo swona swi ya hi mina a ni ta ku va ka Vodacom a va ringeti ku antswisa nkarhi wo expire ka ka rona data va tatisa masiku yo karhi naswona va tshama va tsundzuxa muxavi leswaku rona data ra wena ri salele hi masiku yo ringana wahi leswaku muxavi hi nkarhi a kota ku tsundzuka leswaku data ra yena ri ta expire loko a nga ri tirhisanga lexi a fane a xi endla i ku ri tirhisa hi nkarhi kumbe a kota ku transfer-lela van'wani lava va ri .

Leswi va swi endlaka lava va ti-network va endle leswaku loko u xava rona data loko wo xava ri ri ritsongo a ri na ntikelo swinene ri ta hatla ri hela u ta ringeta ku ya xava rin'wani ku nga ri khale kambe lexi va nga xi endla hileswaku loko u kota ku xava data ro tala hi mali yo tala a va na nkingha na swona rona data rolere ri na wona ntikelo wa le henhla ku fana na yona Vodacom loko wo kota ku xava ra le henhla ra va na yona ntikelo wa le henhle khensile.

Hi mavonelo ya mina yona AI ta tisa ku cinca lokukulu kun'wana ku ta va ku cinca lokunene kambe kun'wana ku cinca a ku nge vi lokunene xikombiso hi leswi swa timhaka swa ku fana ni le swa ku gugula ti-answer to pfuna machudeni ni vatirhi ni swin'wana na swin'wani yi tise ku cinca lokunene kambe kun'wani AI yi fika lani yi tekelaka vanhu e mintirho hikuva swin'wana a swa ha lavi matimba ya vanhu se ku tirha tona e tikhompyuta ku endla mintirho leyi a yi fane yi tirha hi vanhu yona yi tise ku cinca hi tindlela .

Mina ndzi yima na swona nxavo wa data hi wona wu nga xirhalanganyi ku va vanhu va tiphina hi data rona ra durha masiku lawa ra vita mali yona ene xin'wani xa ko a ri hlweli ku hela ri tshama ri le ku heleni ku ve ra durha a swi koteki hi ku tirhisa inthanete u nga na yona data hambi swo va njhani ku laveka yona e data swa ku hi ta kota ku tiphina hi yona e internet i ngi va ngo hungasa.

Nxavo wa data ya Vodacom na Cell C eku hambana ka kona hi loku hikuva data rona ra Vodacom ri le henhla swinene ngopfu loko hi ya kona nxavo wa yona Cell C wu le hansi mara mina ni nga ni nga kheta e Vodacom hikuva yona Vodacom hambi nxavo wa kona wu le henhle e network ya kona a yi hluphi ngopfu se siku na tindhawu leti wu pfumelaka ka tona kambe ka tin'wani tindhawu a yi pfumeli ya hlupha.

Leswaku data ri expire ku ve masiku a ri si na hela hinkwaro swivava ngopfu na mina swi tshama swi ni endlekela swa vava hikuva data u va u ri xave i ku vava leswaku u twa onge u ngo ri tirhisa hinkwaro u nga siyi na ritsongo kambe u tirhise hinkwaro hikuva maxavelo ya kona ma le henhla u twa ngaku u tekeliwe swilo swo tala loko ri expire u nga ri hetanga swi vava swinene ngopfu na swi tiva mina.

Swi ya hi swaku n'hweti yoleyo ni va na mali ya ku fika kwini mara mina ni rhandza leswo xava data ya Vodacom ni xava data liya yo vita three hundred data liyani ya hundred gig yona ya swi kota ku tshama nkarhi wo leha naswona wa swi kota ku endla swilo swo tala ka inthanete ku nga ha va ku dyondza ku nga ha va yona TikTok hinkwawo ma-social media ku nga ri na lexi na yona va Google hi yona data ya le ka Vodacom.

Data ya ti-cellphone i swilo leswi swi kotaka ku munhu a kota ku qhuveka a nghena ka internet cellphone yi va yi endle hi muxaka lowu hileswaku internet yona yi kona kambe loko ku nga na data a wu swi koti ku qhuveka u ye mahlweni u endla leswi u swi lavaka hi ndlela yoleye va swi vonile swaku loko vo endla xilo lexi vo ngo i data ta vanhu va ta swi xavetela leswaku va ta kota ku kuma inthanete hikuva masiku lawa inthanete yi le mahlweni u fanele u xava data u ta kota ku nghena.

Loko data ri ri kona ra nyanyula kambe munhu yena u fanele a ti ehleketelela swaku u ri tirhisa ku yini mina a ndzi ta tsundzuxa leswaku loko u lava ku tirhisa data hi ndlela leya ku na wena n'winyi u nga fikeleli lani swa ku ri ku helela wa ha ri lava a ni ku munhu a hambane ni swilo swa ku nga na mpfuno swa ku fana ni tivhidiyo ta ku nga na mpfuno kambe munhu yena a ri tirhisa ka swilo swa serious swilo swa ku fani ku dyondza ni vulavisisi ni vutivi a nghenelela swona ntsena ri ta kota ku tshama nkarhi wa ku leha.